Ndicinga ukuba ukufundisa abantwana ngokucwangcisa akukhuthaza ukuba babelane ngesondo koko kubanceda ukuba baqonde indlela yokuzikhusela ukuba basengozini okanye sele bebhencekile. Urhulumente woMzantsi Afrika uyakuxhasa ukufikelela kucwangcisontsapho kunye nemfundo yezempilo yezesondo ukusuka kwiminyaka elishumi elinesibini ngokuhambelana nelungelo labantwana kwimpilo nolwazi. Ulwazi lunceda ukuthintela ukukhulelwa okungalindelekanga kunye nezifo ezosulela ngokwabelana ngesondo, ii-STIs ngamanye amagama, ngakumbi kwiindawo ezisemngciphekweni omkhulu. Ukufundisa ngodlwengulo kunye nokuxhatshazwa ngokwesondo kunceda ukukhusela abantwana ekuxhatshazweni okanye ekunyanzelweni. Ukuqonda ukuba ukwabelana ngesondo kwabaselula akukho mthethweni kubanceda benze izigqibo ezizizo kwaye baqonde ubunzulu bokuziphatha okuthile.

Kubaluleke kakhulu okokuba abantwana bafumane ukutya okunempilo. Kuba okokuqala, ukutya okunempilo kuya egazini, kwenza okokuba abantwana bahlale bedlamkile kwaye benamandla. Okwesibini, ukutya okunempilo kwenza okokuba iingqondo zabo zivuleke esikolweni. Abantwana abatya ukutya okunempilo ixesha elininzi baqhuba kakuhle esikolweni xa sibathelekisa nabantwana abangatyi ukutya okuya egazini. Loo nto iyabanceda nangokwempilo okokuba bahlale besempilweni, besegazini, bedlamkile kwaye iingqondo zabo zivulekile. Xa abantwana bengatyi ukutya okusempilweni bahlala , bahlale betyhafile bengenamandla, nasesikolweni abadli ngokuqhuba kakuhle.

Xa abasebenzi bembalwa kwiiklinikhi, okokuqala izigulane kufuneka zilinde ixesha elide olulibazisa unyango kunye nokwandisa ukukhungatheka, ngakumbi kubantu abadala nabantwana. Abasebenzi bezempilo abaxakeke kakhulu banokukhawuleza batyhutyhe izigulane okanye benze iimpazamo, nto leyo ekhokelela ekubeni baxilonge ngendlela engafanelekanga, bangalandeli kakuhle kwaye banciphise ingqalelo kwiinkcukacha. Ezinye iinkonzo ezifana nogonyo, ucwangcisontsapho okanye ukhathalelo lwesigulo esingapheliyo zinokulibaziseka okanye zingafumaneki ukuba akukho basebenzi baneleyo abaqeqeshiweyo ukuba bazibonelele. Iqela elincinane elisebenza iiyure ezinde phantsi koxinzelelo linokudinwa kwaye liphelelwe ngamandla, nto leyo enokubangela ukuba lishiye inkqubo yoluntu okanye lunciphise ukusebenza kwalo.

Mhlobo wam, ndiyayiqonda okokuba ezi pilisi uzithengele okokuba zehlise umzimba wakho kwaye ndiyayihlonipha loo nto ngawe. Kodwa ke mhlobo wam bendizocela kukuba uqale uziphandisise kakuhle ezi pilisi okokuba ngenene ziyawenza na lo msebenzi ezithembisa ukuwenza kwaye azinamiphumela emibi na emzimbeni wakho okanye empilweni yakho. Andifuni okokuba uzifumanise sowusebenzisa iipilisi ezingafanelekanga, ezizomosha impilo yakho okanye zimoshe umzimba wakho. Kubalulekile okokuba siqale senze uphando ngezinto esizithenga kwi-intanethi kuba zininzi izinto esizibona kwi-intanethi ezithembisa ukwenza imisebenzi ethile kodwa zifike zenze enye into engafani nale ebeziyithembisa. Koko ke mhlobo wam bendizawucebisa okokuba wenze uphando olwaneleyo uqinisekise okokuba ngenene zizawusebenza.

Amanyathelo endinowathatha xa ndibona kuthengiswa amayeza angekho mthethweni, okokuqala, into endinoyenza kukuqaphela igama levenkile okanye lomntu okanye indawo leyo kunye nokuba loluphi uhlobo lweyeza elithengiswayo. Ukuba kunokwenzeka kwaye kukhuselekile ndingathatha iifoto zepakethe okanye ivenkile kodwa ndingajongani nomthengisi. Okwesibini, ndingayixela intengiso engekho mthethweni kuyo nayiphi na kwezi zilandelayo. Ndingayixela kwigunyazo lolawulo lweemveliso zezempilo eMzantsi Afrika yona inoxanduva lokulawula amayeza, okanye ndingayixela leyo ntengiso emapoliseni kuba ukuthengisa amayeza ngokungekho mthethweni lityala lolwaphulomthetho, okanye ndiyixelele kwiklinikhi yam yasekuhlaleni okanye iofisi yeSebe lezeMpilo.

Mna ndicinga okokuba kulungile ukumfumanela umntu wokumgcina kunokuba ndimse kwikhaya labantu abadala. Umntu oseyemdala udinga ukunakekelwa lusapho, use umfumanele umntu ozomgcina abe kufutshane nosapho lwakhe ukwenzela noba kwehla ntoni kuye usapho lube lukhona lumbona, lumnakile. Kuba ekhayeni labantu abadala uzoba nesithukuthezi, azive eyedwa, azive usapho ungathi lumlahlile. Noba unakekelo lukhona apho endaweni yabantu abadala kodwa akunofana nokuba abe , abe nabantu abamthandayo abakokwabo.

Iinkolelo zesiNtu zinokuba nempembelelo enamandla kwindlela abantu abalujonga ngayo ucwangcisontsapho. Okokuqala, kwiindawo ezininzi iinkolelo zesiNtu zigxininisa ukuba neentsapho ezinkulu, ukujonga abantwana njengomqondiso wobutyebi, amandla okanye neentsikelelo. Ngenxa yoko abanye abantu basenokujonga ucwangcisontsapho njengento echasene nesithethe okanye njengelinge lokunciphisa ilifa okanye njengokungahloneleli izinyanya. Kwezinye iinkcubeko izigqibo eziphathelele ukuzala zisalawulwa ngamadoda okanye abadala, nto leyo enokunciphisa amandla omfazi ukukhetha izinto zokuthintela ukukhawula nokuba uzifunela impilo okanye impilontle yakhe. Kusenokubakho iintsomi ezinjengenkolelo yokuba izinto zokuthintela ukukhawula zibangela ubudlolo, zinciphisa umnqweno wesini okanye ziyingozi.

Ucwangcisontsapho lunceda abasetyhini ukuba baphephe ukukhulelwa okungacwangciswanga kwaye kunciphisa nomngcipheko wokusweleka koomama kunye neengxaki zakhona. Okwesibini, ucwangcisontsapho lwehlisa amathuba okuqhomfa okungakhuselekanga, nto leyo engumngcipheko omkhulu wezempilo kwiindawo ezininzi. Abasetyhini banokukhetha ixesha kunye nokuba bangaphi abantwana abaza kuba nabo, oko kukubanika ulawulo olukhulu kwiikamva labo, imizimba kunye neenjongo zabo. Ngokuncipha kwabantwana okanye ukukhulelwa okunezithuba ezingcono, amabhinqa anokuhlala ixesha elide esikolweni, asukele imisebenzi kwaye abe negalelo elingakumbi kuqoqosho.

Andicingi okokuba amadoda anikwa ixesha elilingana nelo labafazi ukuba bazile. Ixesha elininzi ngabafazi abazila ixesha elide, ikwangabafazi abanxiba iimpahla zokuzila. Kwezinye iindawo abafazi banikwa unyaka okokuba bazile, kwezinye iindawo banikwa iinyanga ezilithoba okanye ezintandathu kodwa amadoda wona akanikwa elo xesha elingako. Ndiyaqonda okokuba le yinkolelo yesiNtu yokokuba abafazi babo ekumele bazile ixesha elide kuba ikwababo abaphinde beve ubuhlungu obuninzi xa belahlekelwe ngumntu abamthandayo.